Fanekele a kambisisa e tinxaka ta misava swa ku leswaku misava leyi a lavaka eku byala ka yona ya fambiselana ni swimilana swa yena ke, xa vumbirhi i mati, mati mati ma laveka eka swimilana, xa vunharhu ni nga mu byela na hi xiyimo xa maxelo fanekele a a lavisisa xiyimo xa maxelo swa swa le ka ndhawu leyi a lavaka ku byala ka yona, xo hetelela faneleke a lava vatirhi lava va nga ni swikili swa swimilana leswi yena alavaka eku byala swona.

Tindlela tin'wana leti humelelaka to susa switsongwatsongwana eka tinyimpfu xo sungula ku kumeka eka khemikhali yo dlaya switsongwatsongwana, xa vumbirhi ku tirhisa garlic na yona ya dlaya no sivela, xa vunharhu ku cina ku cincacinca ka madyelo ya swona naswona swa sivela.

Masi lama antswaka ya eka laha mambirhi i masi lawa ya le xitolo, masi lawa ya le xitolo ya kahle hikuva ma va ma dlayiwile switsongwatsongwana leswi swi kumekaka eka masi naswona masi lawa ma lawuriwa no vekiwa tihlo leswaku ya hlayiseka masiku hinkwawo.

Mavabyi lama mavabyi lawa ya humaka eka swibyariwa swa le purasini ya katsa switsongwatsongwana na ma germs, ku sivela ku sivela i ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo, ku basisa swibyariwa swa wena, wu kha swakudya, papalata mati lama tshakeke.

I swa ku ndlandlamuxa vutivi na maendlelo, xa vumbirhi ku nghenisa thekinoloji leyintshwa, xa vunharhu ku antswisa ku antswisa mfikelelo wa makete, xa vumune ku nyika ku nyika nseketelo wa timali.

Vatirhi va le mapurasini va langutana na makhombo ya rihanyo kusukela eka xo sungula i ku hlangana na tikhemikhali, xa vumbirhi ku vaviseka emirini, xa vunharhu ntshikelelo wa ku hisa, xo hetelela mavabyi ya zoonotic.

Loko u nga si vekisa mali eka borehole anakanya leswi, ku kumeka ka mati, misava na geology, quality ya mati, ku hlayisa milawu na swilaveko swa ku cheleta.

Ku tlakuka ka minxavo ya ya mbewu swi nga va na switandzhaku swo tala eka vurimi. Xo sungula ku tlakuka ka ntsengo wa vuhumelerisi, xa vumbirhi ku hunguteka ka mbuyelo, xa vunharhu ku hunguteka ka mbuyelo wa swibyariwa, xo hetelela ku pfumaleka ka swakudya.

Ina swiyimo swa maxelo na maendlelo ya vurimi swi khumba minxavo ya swakudya hi ku xo sungula ku hunguta mbuyelo swa swibyariwa, xa vumbirhi ku engetela ku durha ka vuhumelerisi, xo hetelela ku khumba xilaveko xa makete na mphakelo.

Ndlela ya kahle ya rihanyo ra kahle ro senga i ku eka swifuwo i proper milking hygiene and sanitation leyi tivekaka tanihi cleaning milking practices, endlelo leri ri katsa ku basisa no basisa mavele mavele na switirhisiwa swo senga emahlweni na le ndzhaku ka ku senga, xa vumbirhi ku omisa mavele na mavele endzhaku ko senga ku sivela ku kula ka ti bacteria ka ti bacteria.

Swipfuno swa xiboho lexi i swa ku xi na vutomi byo leha, ya vevuka naswona a yi onhaki ngopfu kambe leswo biha hi swa xiboho lexi i swa ku ku omisiwa ka mihandzu swi lava matimba na ku na ku lahlekeriwa hi swakudya.

Leswi hi languteke na mintlhontlho leyi hi langutaneke na yona eku tirhiseni ka mpfuxeto wa misava na Agri-BEE xo sungula ku fikelela misava, xa vumbirhi ku nyikiwa ka timali, xa vunharhu vuswikoti, xa vumune ku fikelela makete, xa ku hetelela na vuhlayiselo.

Leswaku purasi ri tshama ri lunghekile xo sungula cincacinca swibyariwa, lunghisela misava, lawula nhova, lawula ku cheleta, languta switsongwatsongwana na mavabyi, xo hetelela nonisa ndhawu ya wena hi ku hi ku chela manyoro.

Ndza pfumela, ti jaratini ta vaaki ti nyika ku hlangana ka ka ntshamisano, ku nghenelela ka vaaki, swibyariwa leswintshwa.

Agri-BEE ku hlohloteloa nhluvukiso wa wa vuswikoti na ku tumbuluxiwa ka mintirho, swo hetelela ku seketela nhluvukiso wa le makaya na nsirhelelo wa swakudya.

A ndzi ta hlamala swi tlhela swi ndzi hlekisa naswona a ndzi tlhela ndzi vilela hi ku hi ku swi nga endleka muakelani wa mina a ta a ta ekaya ra mina a ta ndzi yivela huku ya mina hikokwalaho ka ku va a twile matandza ya a twile ku nandzika ka matandza.

Ku rhurhisiwa ka mintirho ya vanhu vanhu vo tala va nge he kumi mintirho hikuva ku ta va se ku thekinoloji, xa vumbirhi ku yima ka miholo, xa vunharhu ku hundzeriwe ku hundzeriwa ku ku hundzeriwa ka vutshila, xa vumune ku engeteleka ntshikelelo.

I dyandza, ndhambi, misava ya cinca, vutshamo, ku rhurha, ku lahlekeriwa ka swifuwo.

Swiphiqo swa ku hefemula, ku onhaka misiha, khombo ra cancer na ku velekiwa ka swihoxo.

E-e a hi swona ku pfumaleka ka swakudya tinguluve ti na swilaveko swo karhi swa swakudya leswi swakudya swa vanhu swi nga ha swi nga havaka swi nga faneleki, leswi endlaka leswaku ku va na ku pfumeleka na swona leswi swi endlaka leswaku tinguluve ti va ti nga ri na ti va ti nga ri na ti va ti nga ri na swakudya swa ku aka miri.

Tinguluve ti dyisiwa mavele, swo fana na swifaki swi na swihlovo swa ti-protein, na ti-vitamin na ti-mineral.

Yi hlayisa swakudya, yi hlayisa xivumbeko, yi sivela ku ku kula ti-bacteria naswona swi nga khumba nantso.

Ku cinca ka maxelo swi khumba swinene tinxaka ta swibyariwa leswi van'wamapurasi lavatsongo va nga swi byalak, ku tlakuka ka maxelo, ku cinca ka maendlelo ya mpfula na ku andza ka swi endlakalo swa maxelo yo biha swinene swi sindzisa van'wamapurasi ku ku tolovela na ku kuma tindlela tintshwa to hlayisa vutomi bya bya vona.

Ku averiwa swi nga endla leswaku e vanhu un'wana na un'wana a kota ku tibyalela swimilana swa yena a tlhela a ti tshovela, a tlhela a tshovela leswi yena n'wini a nga swi byala. So swi endla leswaku vusweti byi nga vi kona.

Swikili leswi munhu wo tirha hi vurimi ku fanekele a a va naswona loko loko a nga si thoriwa xo sungula i xa ku u fanekele a kota ku lunghisela misava, a kota ku tirhisa thulusu leyi lavekaka emasin'wini, xa vunharhu a kota ku cheleta swimilana hi ndlela leyi faneleke, xa vumune a kota ku lunghisela manyoro, xo hetelela a kota ku tirhisa tikhemikhali leti ti ti lavekaka eka swimilana.

Biogas i xihlovo xa eneji leyi pfuxetiwaka lexi lexi humelerisiwaka hi ku gayeriwa ka anaerobic ka organic matter ku fana na chaka ra ra vurimi na manyoro yi vumbiwa ngopfu hi methane na CO two. Endlelo leri ri katsa ku hlengeleta swilo leswi hanyaka ku swi hlahlula handle ka oxygen-i ni ku hlengeleta Biogas leswaku yi tirhisiwa tanihi mafurha kumbe gezi, leswi swi pfuna ku lawula chaka swi hunguta ku .

Mina a ndzi ta va hlawurisa ndzi va khipisa mali naswona ndzi tlhela ndzi va byela leswaku ku fanekele va ndzi nyika ndhawu leyi ndzi nga ta rimela eka yona.

Swa nkoka leswi nga le ku lavekeni eka makete i ma i swifaki, swifaki i swa nkoka eka ikhonomi eka ikhonomi leyi nga le ka yona hikuva swifaki swi endla mugayo, naswona mugayo ka nkarhi lowa sweswi wa durha.

Ku seketela ikhonomi ya laha kaya na ku kurisa vuhlanganisi bya vaaki.

Ti-robotic-i ta ku tirhisa michini block chain ya ku landzelerisa swakudya leswi i tithekinoloji leti tlakusaka vukorhokeri vuhumelerisi na ku tshamiseka eka vurimi.

Vurimi byi hoxa hlandla eka nsirhelelelo wa swakudya eAfrika-Dzonga hikuva wu endla leswaku swi swakudya swi nga heli eAfrika-Dzonga swi ya swi andza swi tala.

Ku tiyisisa ku landzeleriwa ka milawu na swiyimo swo rhumela ematikweni mambe ku aka mphamelo lowu tiyeke na ku kurisa vuxaka na na vaxavi va matiko ya misava.

Ndzi nga byela van'wamapurasi leswaku tikhemikhali ti nga onha misava mati na rihanyo, xin'wanyani i xa ku maendlelo lawa ya nga heriki yo fana na ku cincacinca swibyariwa xikan'we na vurimi bya organic swi nga antswisa rihanyo ra misava xikan'we na ku hunguta ku durha, xo hetelela ndzi nga va bye swa ku a hi tirhisaneni ku kuma swintshuxo leswi vuyerisaka purasi ra wena na mbango.

Ku thyakisa mati ku thyakisa misava ku lahlekeriwa hi swilo swo hambanahambana leswi hanyaka ni ku khumbeka ko biha eka rihanyo ra vanhu.

Hikuva murhi va ndhavuko a wa ha tirhisiwi ngopfu eka nkarhi wa sweswi eka nkarhi wa sweswi loko munhu a vabya u heleketiwa a ya nikiwa mimirhi leyi faneleke kambe khale swibedhlele a swi nga ri kona.

I nsinya wa swiluva swa rihlaza, swiluva leswi swi khipa masi swi khipa masi ya nghozi masi lawa loko ya ku khumbha.

I vamapurasi va le makaya hikuva vamapurasi va le makaya a va tirhisi tikhemikhali va tirhisa mati na na vulongo bya tihomu hi swona leswi swi nga fanela eka hi swona na leswi swi nga fanela eka swimilana.

Mphikizano wa matirhiselo ya misava ku pfumaleka ka switirhisiwa na mbuyelo dya ku ya emadorobeni eka miganga ya le makaya na maendlelo ya vurimi.

Loko ndzi dyondzisa hi makhombo ya ku rima hi ku tirhisa tikhemikhali ndzi ta hlanganisa ku thyakisa ma misava na ku onhiwa ka misava, xa vumbirhi ku thyakisa mati, xo hetelela makhombo ya rihanyo eka vana na swiharhi swa lova.

Mphikizano wa matirhiselo ya misava, ku pfumaleka ka switirhisiwa na vuyelo bya ku ya emadorobeni eka miganga ya le makaya na maendlelo ya vurimi.

Ku ya edorobeni swi nga hoxa xandla eka mphamelo wa swakudya wo leha wa xivumbeko na lowu rhanganeke.

A ndzi ta ku hi kombela mi ehleketa nakambe ku teka misava ya hina i vutomi na ndzhaka ya hina xana ku na ndlela yin'wana hi tiyimisele ku ti tirhisana ku kuma ntlhontlho lowu vuyerisaka un'wana na un'wana.

Mpfula yo tala yi nga endla leswaku swimilana swi bola naswona mpfula leyi nga enelangiki yi endla leswaku swi tika ku byala swibyariwa naswona ya pfuna vurimi hi ku nyika mpfula leyi ringaneke ku hlayisa mahiselelo lamanene ku phakela ku vonakala ka dyambu na ku landzelela swivumbeko swa tinguva leswi nga languteriwaka.

Leswi byariwaka leswi ndzi nga ta swidya swo aka miri na miso i mihlata, mabanana, makotapeni, xipinichi, khavichi, saladi na mazambhana.

Riendzo leri ri ta tsakisa no pfula mahlo mi ta dyondza hi vurimi hi mavoko mi hlangana na na vatshila va va industry-i na ku vona nkucetelo eka mbangu wa hina swi ta va ntokoto lowukulu naswona swi nga ha pfuxa hambi ku ri ku navela lokuntshwa a hi tirhiseni hi ndlela leyinene.

Vavasati lava tirhaka emapurasini va langutana na mintlhontlho yo tala ku katsa na ku fikelela loku nga nyawuriki eka misava switirhisiwa na ma na ma.

Ku ndlandlamuxa ka madoroba, ku khumba vurimi ku lahlekeriwa hi misava ya mapurasi eka nhluvukiso, ku tlakuka ka ku pfumaleka ka mati, na ku hlohlotela maendlelo ya vurimi lama nga heriki.

Ndzi tsakela swa le mathinini hikuva swa olova naswona swi tshamisekile exelefini yi hlayisa swakudya na nantswo.

Manyoro ya tikhemikhali ya engetela mbuyelo wa swibyariwa hi ku nyika swimilana swakudya swa nkoka swo fana na nitrogen phosphorus na potassium leswi lavekaka ku swi kula kahle.

I mathangi mathangi ya kota ku hlayisa mati naswona ya endla leswaku ma nga thyaki ya tshama nkarhi wa ku leha ma basile.

Ina switshunxo swa eneji leyi pfuxetiwaka swo fana na dyambu na biogas swi humelela swinene eka mapurasi leswi nyikaka mimbuyelo yo tala ku katsa na ku hlayisiwa ka ntsengo ku tiyimela na energy na energy na ku hlayisa mbangu.

Swifuwo leswi byariwaka eka maxelo na misava ya xifunza swa hina i makotapeni, ma-orange, maswiri na ma grand food se swifuwo leswi swi kotaka ku hanya maxelo ya le ka xifundza xa hina i tihomu, tinyimpfu, tinguluve, tihuku na tinyambe.

Van'wamapurasi va fanele ku funengeta swibyariwa swa vona nkarhi wa ku fambisiwa ku ya emakete ku va swi sirhelela eka ku onhaka na ku onhaka hi nkarhi wa ku hundziseriwa leswi nga tisaka ku lahlekeriwa lokukulu eka nkoka na ku na quality.

Tiyisisa eka ku twisisa maxelo ya ndhawu ya wena xikan'we na ku langutana na tiphakithi ta mbewu ku va u kuma nkongomiso.

Ku tlakuka ka xilaveko xa swakudya na swikumiwa swa vurimi, mintlhontlho eka ku koka rinoko na ku hlayisa vatirhi na ku cinca eka bindzu ra vurimi.

Ndzi chela tikhemikhali ta to dlaya switsotswana ndzi nga se sungula ku rima.

Ndzi nga byala makhavichi na tinyala hikuva makhavichi na na tinyala ma kota ku tshama eka nguva leyo hisa na nguva yo titimeta a ma onhaki.

Ku tlakuka ka swiendleko, ku lahlekeriwa loku nga va ka kona ka swibyariwa na ku hunguteka ka mfikelelo wa makete.

Landzelela vuxokoxoko bya nkoka byo fana na siku, nkarhi, ndhawu, muxaka wa switsotswana, mirhi wo karhi lowu tirhisiweke na nhlayo ya wona, ndlela yo chela swiyimo swa maxelo na mbuyelo wihi na wihi loyi xiyiweke kumbe ku langutiwa.

Ku tumbuluxa tinhlamuselo ta mitirho leti khongotelaka ku tirhisa tinetiweki ta laha kaya ku tirhisa tibodo ta mitirho ta inthanete na ku nyika mimbuyelo leyi kokaka rinoko.

Ku lawula ntsongo ku hlaseriwa hi switsotswana na ku tiyisisa leswaku ku nghenisiwa moya lowu faneleke na switirhisiwa swo hlayisa.

Ina pulani ya bindzu ya bumabumeriwa swinene naswona hakanyingi ya laveka eka ku sungula purasi ku nga khathariseki wukulu kumbe muxaka wa ntirho.

Ina ku basisiwa ka mati na ku sefa i swa nkoka swinene eka matirhiselo ya vurimi hikuva mati lawa ya nga basisiwangiki ya nga va na swilo leswi nga na khombo leswi khumbhaka rihanyo ra swibyariwa, swifuwo na rihanyo ra vanhu hi ndlela yo biha.

Ina u nga tirhisa swibyariwa swa swi leswi nga swimilani leswi byariweke hi ku kongoma ku koka switsotswana swi suka eka swibyariwa swa wena leswikulu, swibyariwa leswi swa trap swi tirha tanihi DK swi koka switsotswana kusuka eka swibyariwa leswi u swi lavaka naswona swi hunguta ku onhaka ka swi ka miroho.

Ku hisiwa ku freezer i mhaka ya quality ku nga ri mhaka ya vuhlayiseki bya swakudya leswi nga titimela swi lahlekeriwa hi hi ndzhongo leswi endlaka leswaku ku va na tindhawu leti omeke to tiya naswona minkarhi yin'wana ti cinca muhlovo.

Ndzi nga va byela leswaku ku fanekele va ambala swiambalo swo tirha minkarhi hinkwayo swa vuhlayiseki leswaku va ta kota ku hlayiseka naswona loko va hetile ku tirha hi tikhemikhali fanekele va hlamba mavoko loko va ya eku dyeni ka swakudya swa vona.

Ku cinca ka muhlovo wa matluka ku tshuka, ku va na buraweni, ku va na switsotswana leswi vonakaka xikan'we na ku tsandzeka ku kula kumbe ku hunguteka ka mbuyelo.

Ku hlayisa swibyariwa swa wena swi basile hi nkarhi wa ku fambisiwa rhangisa ku basisa eka xiteji xin'wana na xin'wana kusuka eka maendlelo ya le mahlweni ka ntshovelo ku ya eka ku fambisiwa na ku hlayisa.

Swibyariwa swin'wana ku fana na rihlaza ra matluka swi nga teka mavhiki nyana ntsena kasi swin'wana ku fana na anyanisi na matamatisi swi nga tshama tin'hweti to hlaya loko swi hlayisiwa kahle.

A swi hoxanga hi ntumbuluko leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha na vusiku kumbe swi fanele ku endliwa hi ku tekela enhlokweni swinene na ku namarhela milawu ya vatirhi.